Izitshalo engizibona zitshalwa abalimi abasafufusa endaweni yangakithi, izintshalo ezifana njengesipinashi, iklabishi, amathanga, amazambane, umbila kanye notamatisi.

Izinhlobo ezahlukene zovolo njenge-Merino noma i-Shetland singayiqhathanisa noboya be-Superwash njengokuthi i-Merino i-warm, kusho ukuthi inokushisa. Kepha i-Superwash iyakwazi ukuthi isebenze kahle futhi iyakwazi ukuthi iwasheke, iphinde futhi ibe nongqo wekhwalithi.

Uma kungathiwa ngikhethe phakathi kwezimvu nezingulube, ngingakhetha ukufuya izimvu kunezingulube. Izingulube okokuqala zingcolile angeke ngikwazi ukumelana nokungcola kanti izimvu zihlanzekile zona futhi angeke ngiphambane nemithetho yenkolo yami. Kungakho-ke ngingafuya izimvu.

Ngokubona kwami kubaluleke kakhulu ukuthi ulwazi lokulima lwasendulo ludluliselwe kubantu abasha. Ulwazi lubaluleke ngale ndlela yokuthi uma unolwazi olufanele, oluyilona ubonakala njengomuntu oyisicebi. Kanti uma ngabe ulwazi ludluliselwa isizukulwane, nokho lwakha ukuqonda nokukhuliseka kahle kwabantu abasha babone, baqonde ukubaluleka kolwazi oludluliselwa kubo, nabo bakwazi futhi ukuthi badlulisele kwalabo abaseza emva kwabo.

Ukuthuthukiswa kwezochwepheshe bezolimo kubalimi basemaphandleni kungasiza kakhulu ngoba abalimi basemaphandleni banolwazi olunzulu lokulima. Uma ngabe sebengasizwa ngezobuchwepheshe, lokho kusho ukuthi imisebenzi yabo bazoyenza ngokukhulu ukuzimisela nangokukhulu ukushesha. Ngoba phela uchwepheshe lwenzelwe ukuthi lwenze izimpilo zibe ngcono futhi zikwazi ukuthi zisheshe.

Yebo, ngake ngalivakashela ipulazi noma insimu yezithelo emakhaya, kithi la engivela khona noma engidabuka khona. Kubo baba wami kusemapulazini futhi banezinsimu nabo ezinkulu. Bayakwazi ukuthi batshale izithelo ezifana nama-aphula, umganandoda, amapentshisi kanye nomango. Imfivilithi-ke yami kwakuwumganandoda namapentshisi aluphuzi.

Ukufunwa kwamanzi emadolobheni kungumthelela wezinselelo ezimbi zokushoda kwamanzi ngoba labo abami kahle empilweni, abanemali, bayakwazi ukuthi baziphehlele amanzi bese bathengisela labo abangakwazi ukuthi baziphehlele amanzi. Futhi uma kushoda amanzi, abantu abalimayo abakwazi ukuthi balime kahle izithelo noma izitshalo ziyafa ngoba zingatholi amanzi anele ukuthi zikwazi ukuphila.

Izinkomo zihlukene kakhulu. Kukhona izinkomo zobisi, kusho ukuthi lezo zinkomo, izinkomo ezingasipha ubisi. Bese kubakhona izinkomo zezinsikazi kanye namaduna, kushuthi lezo zinkomo mazihlangene ziyakwazi ukuthi zibe nezingane, amankonyane, ukhule kanjalo ungumlimi noma ungumuntu ofuyayo. Mese kuba khona amabhlamani, izinkomo lezi eziqinile ezisetshenziselwa ukulima ngoba zona ziqinile, ziyakwazi ukuthi zilime.

Engemuva kwejazi lesikhumba sikamkhulu wami. Indaba ethanda ukuba yinhle kakhulu futhi ibalulekile kuyo ngoba isikhumba lesi kwaku eyesilwane sakhe ayesithanda futhi sibalulekile ukuthi thina sizukulwane sikwazi ukuthi sibone izinto zakudala sifunde kuzo, sibe nolwazi futhi sazi izinto ayezithanda.

Izinto engingazenza ukuthi ngiqinisekise ukuthi izinkukhu zami ziphephile kumkhuhlane wezinyoni noma uphenyane, ngingaqala ngenze uphenyo lokuthi zikhuliswa kanjani izinkukhu ezizalela amaqanda ngoba ngifuna ukudayisa amaqanda ebese ngixhumana nabezelwane ukuze ngizokwazi kabanzi ngokuvikela ukuthi izinkukhu zami zingabi nomkhuhlane wezinyoni noma uphenyane.